Umsebenzi wami-ke engiwutholile ezinkundleni zokuxhumana wokuzilibazisa, i-hobby, i-chess. I-chess kuwumdlalo odlalwa abantu abaningi, ikakhulukazi abantu abasuke befuna ukuthi bekhulise indlela yabo yokucabanga, noma befuna ukuthi uma becabanga, bekwazi ukuthi becabange kangcono, okanye bethathe izinqumo ezingcono.

Izikole zingaqikelela ukuthi yonke imidlalo eziyibekayo ngaphambi kwabafundi akuzona, akuyona imidlalo ecwasa ubulili bayo. Le midlalo mele ube imidlalo ekwazi ukuthi yamukela bonke, yonke unhlobo yobulili.

Izindlela ezingcono kakhulu zokuphatha impahla yemidlalo yesikole, ukuthi kufanele yonke impahla yesikole igcinwe endaweni eyodwa, ngaphakathi esikoleni, okanye egumbini elilodwa elingaphakathi esikoleni. Uma uzosebenzisa impahla yesikole yemidlalo, kufanele ukuthi ubike ukuthi uyithathile, uyisebenzise, uma usuqedile ukuyisebenzisa uyibuyisele, njengoba uyithathile, endaweni efanele.

Kufanele imiphakathi ikhuthaze ukubaluleka kwesintu sethu kwimiphakathi esiphila kuyo. Lokho-ke ingakwenza ngokuthi yenze isiqiniseko sokuthi iyabakhumbuza abantu ukubaluleka kwesintu. Bese-ke iphinde yakha izindlela zokuthi lokhu abantu bengakukhohlwa. Lezi-ke izindlela kungaba ukuthi iqhamuke namasu okubakhumbuza, nezinye iy'ndlela ezinjengokuzivocavoca, kanye nemidlalo ezobenza abantu bahlezi bekhumbula noma behleze beyiphrakthiza noma beyenza lezi zenzo esizenzayo kwisintu sethu.

Izikole kufanele zenze isiqiniseko sokuthi ziyaqikelela ukuthi ziyanakekela izinhlanga ezahlukahlukene zabantu. Kungaba abantu abamhlophe, kungaba abantu abansundu. Lokhu zingakwenza ngokuthi futhi ziphinde ziqikelele ukuthi ziyanakekela zonke izinhlobo zobulili. Yonke-ke le midlalo, kuzofuneka ukuthi zenze isiqiniseko zokuthi iyadlalwa ezikoleni ngendlela ephephile. Iphinde futhi ibhekelele wonke umuntu ukuze wonke umuntu ezojabula, zonke izingane ezikoleni zingculiseke ngemidlalo edlalwayo. Kungabibikho izingane ezicwasekayo, noma eziphatheka kabi.

Kufanele izikole ziqikelele ukuthi imidlalo ekhona miningi ngokwanele. Imidlalo-ke iyahlukahluka. Kukhona imidlalo okungaba eyokuzivocavoca, kungaba khona imidlalo eqondelene nezincwadi noma nokufunda, kungaba khona imidlalo eqondelene nokwexwayisa noma ukudlulisa umyalezo othile. Yonke le midlalo ingakwazi ukuthi ibhekelele zonke izingane, iphinde futhi ikwazi ukuthi zonke izingane zizuze kuyo, ngoba kukhona izingane ezingafani ezingayithandi eminye imidlalo, noma engeke zibe nekhono lokuthi zidlale yonke le midlalo.

Ngithole umsebenzi okuthiwa i-data entry. Lo msebenzi usuke ugcwalisa ama-records noma izinto ezibhaliwe uzenza uzifaka kwikhompyutha. Lokhu-ke kuyaye kube inzuzo kakhulu ngoba kuba kwenza impilo ibe lula, ngenxa yokuthi lezi zinto osuke usuzifakile, kuzoba lula ukuthi ngelinye ilanga uzithole. Lo msebenzi-ke ngiwubone, ngawuthatha kancane, ngingawuboni ukubaluleka kwawo, ngaqala ngingawuthandi kodwa manje njengoba sesiside isikhathi ngiwenza, sengiqale ukuwuthanda kakhulu.

Inkundla yezokuxhumana igcwele ubuciko obuhle nemisebenzi yezandla. Lena-ke imisebenzi yezandla ingaya kusukela ekwakheni amahawu, amabhodwe, izindumbe, izitsha zokwenzela utshwala, nokunye nokunye. Kungaya kuze kufike ekwenzeni izimvulo, njengobuhlalu, iziketi, izinhloko. Lawa maphrojekthi mahle kakhulu ngoba ayinzuzo kakhulu futhi kuningi esikufundayo ngakho kulokhu. Kanti futhi baningi futhi abantu abazayo ngoba bayakwazi ukuthi bebeke ukudla etafuleni, besuse nekati elilele eziko.